Kgotso lebitso la ka ke Lerato Mokoena ke le letsetsa hobane ke sebedisa network ya lona, ke fumane molaetsa o reng data ya ka e tlo fela hara mpa bosiu empa data ya ka ha ke so ke ha ke soka ke e sebedisa ebile e ntse se etse e le ngata. Ke ne ke kopa ho botsa hore ha ho le tjena ho tlo etsahala jwang hobane kea e hloka data ena oo e ne le phoso oho mme ke lebohile haholo hobane ke ne ke se ke maketse hore ho tla ha jwang data ya ka e fela, ke ya leboha?

Be moratuwa wa tseba Dirontsho o ne a itse ho nna o sepetlele ebile a nkopile le tjhelete ya hore ke mo romelle hore a reke dintho tse itseng sepetlele moo ha ke re kea mo founela ka video call ke ya mmona hore o mane sebakeng sane, moo nowang jwala tlase mane ka nako eo ke ne se ke mo romelletse le tjhelete ke bona a sa inehelletse dinwamaphodi mono ebile ha se sepetlele. Tjhe, Dirontsho wa swabisa ele ka nnete. Ha ke hlotse, ke mo fa tjhelete ya ka ebile ha ke hlotswe ke moo kgolwa ntho enngwe le enngwe a e buwang, Tjhe o ntso thabisitse ke motswalle wa ka empa ke ne ke mo tshepile ke ne ke sa nahane hore o tla nketsa tjena tjooo!

Kgotso le kae lebitso la ka ke Lerato. Mokoena ke e mong wa batho ba lona ba sebedisang Wi-Fi ke ne ke na le mosebetsi oo ke tlamehileng ho tsamaisa ka potlako, empa ha kea kgona hobane network ya lona ya Wi-Fi e ya sokodisa. Ke ne ke kopa le nthuse, Ke ne ke batla le ho tseba lebaka hore hobaneng Wi-Fi ena e le ya ka feela e sokodisang oho. Reference number ka three, two, four, seven, eight, Ee, three, two, four, seven, eight. Ke ya leboha a kore ke sheba ebe hore ya sebetsa na ke ya leboha e ya sebetsa. Ke kopa hore nakong e tlang ke sekebe ka sokodiswa ha tjena ka Wi-Fi ya lona, ke ya leboha.

Dumela mme le kae re teng router ya hao e senyehile oho pele ke ho thusa kapa ke o fa router e ntjha e senyehileng. Ke tla tlameha ke ho tseba hore e senyehile jwang. E sentswe ke eng e timme feela, oho e re ke lo lata diforomo tseo o tlang o tlo di tlatsa tsa hore o kgutlisitswe ro o fa e ntjha Ee mona o kenya lebitso Address le dinomoro tsa hao tsa mohala Ee, oho router ena e re tlo o fa yona e ntjha le yona ha e ka sokodisa se ka eng? O ka nna wa e kgutlisa empa guarantee ya rona ke four months feela ha e ka robeha kamorao ho formations, Re kekebe ra kgona ho thusa, empa ha e ka robeha pele ho kgwedi tse nne, re tla o thusa. Ke ya leboha.

Wi-Fi hore e be teng lekeisheneng, e thusitse batho ba bangata haholo, mohlala bana ba bangata ba ne ba ya di-library ba ya toropong, ba rekisa batswadi di-data kapa di airtime tse ngata hore ba tle ba etse mosebetsi wa sekolo empa mehleng e lekeisheneng mona re se re tshwana le toropong. Wi-fi e thusitse bana ba sekolo ho etsa mesebetsi ya sekolo ntle le ho etsa a Penton, empa ba kgona hore ba iketsetse mesebetsi ya sekolo ba le ka matlung ebile ba bolokehile. Batho ba baholo ba se ba ipalla ditaba difonofonong kapa hona di-laptop-ong ka lebaka la Wi-Fi Ha ho sena airtime haesale ntho e boima ha jwale o so sebedisa Wi-Fi ho founa ho etsa video call ho romela molaetsa.

Mosebetsi wa ka o hloka Wi-Fi ka dinako tsohle empa loadshedding e dula e etsahala. Ke tlameha ke etse mosebetsi wa ka, ka hoo ke tla nka tjhelete ya ka pokothong ke ye lebenkeleng, ke reke data ke e kenye founong, ke tswele pele ka ho etsa mosebetsi wa ka, kapa ke founele mohiri wa ka, ke mo hlalosetse ka boemo bona hore motlakase ha oyo ebile le Wi-Fi e timme mohlomong mohiri wa ka o tla romella data kapa a buwe hore a sebedisa data e phone e ka tjhelete ya hao nna ke tla tla ke ho lefa, empa ntle le moo nkeke ka tlisa mosebetsi wa ka, mosebetsi wa ka o tla ema, ka hoo, ke tla be ke tebelwe le mosebetsing. Ka lebaka la motlakase ona o dulang o tsamaya.